Nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri bada dzi ṱhogomelwe hu itela vhaendela mashango vha kone u tshimbila kha bada yo tsireledzaho ine vha nga si wane khombo dzine dza nga phamuwa matshilela a goloi musi vha kha dzinyendo dzavho. Nṋe ndo no ḓi wana ndi tshi kho tshimbila nga goloi na vha muṱa wanga ri tshi khou ya dalela liṅwe shango hanefha tsini zwine zwo vha zwi hovha hu tshenzhemo yavhuḓi a ri ngo vha na mathada sa izwi bada yoṱhe ro tshimbila zwavhuḓi yo vha husi navho milindi badani vho tsireledzea na vhashumi vha badani vha kho ḓi shuma fhaḽa na fhaḽa zwino nṋe ndi vhona u ṱhogomela bada zwitshivha zwi zwavhuḓi hu itela vhaendela mashango vha kone u tshimbila kha badi ho tsireledzeaho.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a tshimbile nga bisi ḽine ḽa vha khwine kha madzulele sa izwi dzi nyendo ndapfu dzi tshi ṱoḓa uri muthu avhe o dzulisea zwavhuḓi hu si na uri muthu u khou balelwa u onyolosa milenzhe yawe zwine zwavha zwi zwa ndeme u itela uri milenzhe i kone u tshimbidza malofha wo dzula kha eḽo bisi. Zwino nṋe ndi vhona madzulele a bisini a tshivha a a ndeme kha dzi nyendo ndapfu ngauri mutakalo wa muthu na uri muthu a kone u ḓi wana a tshi kho u takala kha olwo lwendo zwi zwa ndeme zwine na bisi ḽivha ḽi tshi khou dzhenelela kha uri muthu avhe na tshenzhemo tshavhuḓi musi a nyendo ni dzawe.

Hafha kha ḽa afrika tshipembe ndi vhona u nga kha dzi tollgate vhunzhi hadzo dzo no ḓuresa ndi dzine dza wanala Limpopo. Limpopo arali u tshi khou yela hangei kha thungo dza bulugwane hu na tollgate yo no pfi Capricorn tollgate heyo rine ro ri tshipfuka ra badela seventhi ṱirii rannda u ya na seventhi ṱirii randa u vhuya zwine zwa sala hu masheleni o ḓalesaho sa izwi tollgate dzoṱhe dza bada yoṱhe zwino nṋe ndi vhona tollgate yeyo ya capricorn i tshivha itshi kho ḓura kha limpopo ngauri badela masheleni a swika seventy to eighty rand zwine zwavha zwi tshi khou amba uri hayo masheleni avha o ḓalesa badi.

Ndi zwa ndeme uri vhathu vha ḓi wane vha tshi khou dalela dzi ḓorobo dzine dza vha tshipiḓa tsha nḓila ya vhufa ngauri nne ndo no ḓi wana ndi tshi khou ya huṅwe kha iṅwe ḓorobo hune havha na tshipiḓa tsha nḓila ya vhufa ngeyi maroting hune ha wanala kha ḽa gauteng. Hafho fhethu ndi ro vhona zwithu zwinzhi zwo fhambananaho ra funzwa na ngauri muthu o thomisa hani ngeno shangoni vha tshi kho ḓi ri sumbedza na zwifanyiso zwoṱhe henefho. Zwine nṋe ndo vhona zwi zwa ndeme zwine na ṋamusi ndi kha ḓi zwi humbula naho ndo kona u zwi vhona musi ndi tshi khou ḓivha tshikoloni tsha phuraimari zwine ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa na kha vhana na kha vhathu vhahulwane uri vha kone u dalela a fhethu.

Ndo no ḓi wana ndi kha tshenzhemo tsha u tshimbila nga bisi ḽa vhusiku ndi tshi khou vhuya ngeno limpopo ndi tshi kho bva gauteng, hovha hu dzi twenthi fifty dza december ri tshi khou vhuya ngeno uri kone u ḓi wana ri tshi khou ḽa khirisimasi na vhathu vha hayani. Heḽo busi ḽo tshimbila twenthi four awas ḽi soko swika nga murahu ha ha ṱhirafiki ye yavha yo ḓadza bada ya N1 zwino zwo sala zwi si tshavha tshenzhemo tshavhuḓi kha nṋe na vhamuṱa wanga sa izwi ro vha ro ḓivhudza uri ri khou nyaga uri ri swike hayani hu sathu fhela khirisimasi uri ri kone u ḓi wana ri tshi kho uḽa zwiḽiwa zwa khirisimasi na vha muṱa na dzi khonani dzashu.

Tshikhala tsha hashu tsha u swika ḓoroboni ya hashu ya tsini ndi vhona masheleni ayo o tea nga uri zwivhaswa zwa ngeno South Africa zwi a ḓura lune ndi vhona heyo tshelede i tshelede ya vhuḓi ya i tshi pfala uri vhathu vha tea uri vha i badele hu uri vha kone u swika ḓoroboni hafhu. U swika zwino a thi pfhi vho ndi na phurobuḽeme kana ndi na mathada na u badela iyi tshelede ngauri zwi vha zwo tea uri zwi itee ngo ralo ende ndi vhona yo yo teya sa izwi ḓoroboni ya hone hu tshinga ndi kule nyana.

Vhuḓi ha uvha na bindu ḽa thekhisi mahayani ndi vhona hu uri u a kona u wana tshelede nga tshifhinga tshine wa khou ṱoḓa hu si na uri u kho i lindela vhege i ḓaho kana na ṅwedzi u ḓaho. zwi a thusa na uri u kone u u thola muṅwe muthu ane a vha wa hanefho mahayani hu u itela uri ri kone u lwa na u shotha ha mishumo kha vhupo hahau ee. Zwino ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu avhe na bindu ḽa thekhisi nahone ḽi a kona u vhuyedza masheleni a sina vhukono ḓuvha na ḓuvha hu si na uri wo lindele ḽinwe ḓuvha kana a hu ngo lindele ḽinwe ḓuvha zwino ndi vhona zwi zwa ndeme zwi na masiandoitwa a vhuḓi uri u ḓiwane u na bindu.

Vhareili ndinga vha vhudza uri vha tea u dzhiela nzhele na u thetshelesa muvhili wavho musi vha tshi khou pfha vho neta ngauri kanzhi u ḓo wana uri dzikhombo dzi khou vhangwa nga vhathu vhane vha khou reila vho neta kana vha tshi kho ita zwa vha zwo reila vho nwa mahalwa, zwino ndi nga vha eletshedza uri na mahalwa vha tea u ṱuwela kule nao hu itela uri ri fhungudze dzi khombo dza badani dzine dza sia dzi tshi khou ita uri vhathu vha fhelelwe nga vhutshilo havho nga nḓila ine a si yavhuḓi na uri vha tea u tevhedzela maga a badani hu itela u fhungudza khombo.

Muhumbulo wanga ndi vhona u wa uri, vhathu vhane vha reila vhuendedzi kana nga dzi khumbi ṱhukhu vha fhedzisela hafhu vha tshi khou ṋamedza vhaṋameli vho kalulaho, ndi vhona zwi si zwavhuḓi ngauri ha itea khombo ri wana ri khou xelelwa nga matshilo manzhi nga tshifhinga tshithihi fhedziha zwi songo tea na uri hedzo dzi goloi, dzivha dzi songo itelwa u ṋamedza vha ṋameli vho kalulaho, ri vha ri khou ufha na goloi mutsiko zwine zwa sala zwi tshi khou ita uri matshilo a vhathu vha re afho tshi endedzini a fhedzisele avhe a songo tsireledzea.

Fanelo pfhanelo dzine nṋe nda dzi dzhiela nṱha vhukuma kha mureili wa thekhisi ya bisi ṱhukhu ndi uri, vhanameli vha tea u vha vha sa fhiri fumiṱhanu nga kom wavhu kha thekhisi eyo ya bisi ṱhukhu, hu itela uri ri vhe ro tsireledzea ndi vhona uri ndi yone pfhanelo ine ra tea u i dzhiela nnṱha.

Thikhedzo thikhedzo ine nṋe nda vhona uri yo tea u thusa vhaaluwa uri vha kone u ḓi wana vha tshi kho tshimbila vho tsireledzea ndi uri sa vhadzulapo, ri tea u ita kose kose ra havha na masheleni ane o itelwa uri hu ṱoḓiwe tshiendedzi tshine tsha ḓo kona u tshimbidza vhaaluwa nga zwifhinga zwa mindende kana musi vha tshi kho ya vhuongeloni hu nga mahala.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri zwiendedzi zwi thusa vha aluwa u swikelela tshumelo dza mutakalo kana dza matshilisano ngaha musi vha tshi kone u thusiwa uri vha ye hune vha khoya hone, ndi vhona uri nḓila dzine dza tea u vha hone ndi nḓila dza uri sa shango kana sa tshitshavha, ri vhe na dzi goloi dzine dzi tshimbidza vhaaluwa u swikelela zwine vha khou zwi ṱoḓa u itela uri mutakalo wavho u dzule u wa nnṱha na u khwaṱhisedzela matshilisano.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri, zwiendedzi zwi tea u vha na dzi first aid kit hu itela uri vhaaluwa arali ha itea tshiṅwe tshithu khavho vha kone u wana thuso ngo ṱavhanya, na uri vhareili vha dzi goloi ndi vhona uri vha tea u dzula vha na dzi nomboro dza vhathu vha mitakalo u itela u tsireledza vhaaluwa.

Nṋe ndi vhona unga zwi ngasi konadzeye uri zwi shume ngauri, vhathu vha vhaaluwa a si vhathu vhane vha vha na nḓivho ya dzi app dzine dza nga pfhi dzi kho tea u shuma, nga m nnḓa ha uri arali dzi app dza vha dzi tshi kho shumisiwa nga vhathu vhane vha nga vha reili vha mimoḓoro, ndi vhona zwi tshi nga thusa nga, nnḓa ha zwezwo a thi vhoni zwi tshi nga thusa.

Zwi thivheli zwine zwa vha hone kha kereke dza mahayani uri dzi kone u ṋetshedza zwiendedzi, ndi ṱhahalelo ya dzi bada sa izwi vhunzhi ha mahayani hu si na dzi bada dzine dzi nga kona uri zwiendedzi zwi tshimbile zwi tshi endedza vhathu vha mahayani vhane vhavha vha khou ṱoḓa u ya dzi kerekeni.

Uya nga ha nṋe, ndi vhona mbadelo dza dzithekhisi dzi tshivha dzi dza vhuḓi nahone dzi dza fhasi nga maanḓa kha dzi nyendo dza hanefho mahayani, ngauri ri kho ḓi badela tshelede ṱhukhu ra ya fhethu kule nga dzo, zwino ndi vhona uri a hu na thaidzo kha mbadelo dza dzithekhisi zwino mahayani kana vhuponi hanga.

Ee, nndwa dza dzithekhisi dzo kwama u ya mushumoni vhuponi hashu ngauri vhathu vha dzi thekhisi vha ita zwa dzi nndwa vha ya litsha u reila dzi thekhisi, zwine zwa sia zwi tshi kho ita uri hu balelwa u vha na zwi ṋamelo zwine zwavha hone zwa u ṋamedza vhathu uri vha ye mishumoni.

Nṋe ndo no zwi wana zwi tshi kho itea nga ha musi hu tshi khou vha na u engedzwa ha mitengo ya zwi swa, zwe zwa sia zwi tshi kho ita uri dzi mbadelo dza dzithekhisi dzi fhedzisele dzi tshi khou engedzea nga u ṱavhanya zwe zwa sala zwi songo mpfara zwavhuḓi.

Nṋe athi vhoni ndi muthu wavhuḓi uri ndi kone u fhindula heyo mbudziso ngauri athi athu ḓi wana kana athina tshenzhemo na izwo zwithu zwine nda kho tea u amba nga hazwo fhedziha ndi fhulufhedzea uri ndi ḓovha khwiṋe kha zwitevhelaho.

Uya nga ha nṋe athi vhoni zwo tsireledzea naluthihi uri ri ḓi wane ro ṋamedziwa thekhisi ro fhira tshivhalo tsho tendelwaho, ngauri zwi sala zwi si tsha ita uri ri tsireledzee ende zwi ita zwi dovha zwa ita uri khombo i tshi vha hone huvhe na vhathu vhanzhi vho vhaisalesaho zwine zwa sala zwi si tshavha zwavhuḓi. Na tshileme tsha goloi tshi fhedzisela tshi tshi khou kalula nga ndavha ya uri vhathu vha vha vhono ṋamelesa ndi vhona uri mapholisa a badani a tea u dzula a hone badani tshifhinga tshoṱhe nga matsheloni na nga madekwana hu itela uri vha kone u sedza dzithekhisi uri dzo ṋamedza vhathu vho kalulaho na kana vho teaho na.

Hezwo zwithu ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine azwi ambesiwi ende zwi fhedzisela zwi si tshavha zwavhuḓi, ngauri mitengo yadzi peṱirolo i tshi gonya ria badelisiwa mutengo wo pfhukaho kana ra engedzeliwa mutengo une ra kho tea u badela kha thekhisi fhedziha pheṱhirolo dzi tshitsa a vha ṱuwi vha tshi khou ri tsitsisa mitengo vha litsha yo ralo zwine zwa sala zwi si tshavha zwavhuḓi.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri ahuna muthu ane a nga ṋamela thekhisi a sina tshelede yo badela nga nnḓa ha musi ori a tshi ṋamela a vhudza mureili uri tshelede yanga ai swiki kana athina tshelede, zwino ndi vhona uri tshelede dzi tea u humela kha vhaṋe vhadzo uri vhathu vha tou dovha vha to dovholola u badela futhi.

Zwine zwa nga itea ndi nga ri mureili wa thekhisi a nyagele iṅwe thekhisi ine ya kho ya hune nṋe nda kho ya hone sa izwi ndo badela tshelede ine ya swikisa hune nda kho tea u swika hone, arali zwavha zwi kho bala ndi nga vhudza mureili uri a mphe tshelede ndi ṋamele iṅwe thekhisi ya uya hune nda kho toya uya hone hu itela uri ndi kone uya u swika hune nda khoya hone.

Ee vhareili vha dzi thekhisi dza mahayani vho vho fhambanana vha dzi ḓoroboni, ngauri vha mahayani vha na mbilu dza vhuḓi nahone a vha lwi na vhaṋameli vhaṋameli vha ita zwine vha funa uri vha khou ṋamela kana vha khou ṋamela na, fhedzi ha dzi ḓoroboni uḓo wana vha khou tou kombetshedza uri u ṋamele thekhisi yavho nahone au ngo tendelwa u ṋamela goloi iṅwe nga nnḓa ha thekhisi yavho uri u kone u swika hune wa khoya hone zwine zwa sala zwi tshi kho ita uri vhareili vha dzi thekhisi dza mahayani ndi vhone vhane vha vha vha vhuḓi u fhirisa vha dzi ḓoroboni.

Hai ndi vhona zwi songo tea ngauri ndi tenda kha uri muthu muṅwe na muṅwe ane a vha a khou ṱuwa a khoya mushumoni u tea u ṱuwa na zwiḽiwa zwa hayani hu itela uri a sa fhedze masheleni kha zwithu zwine a nga kona u tshila a si khou zwi ita zwino ndi vhona uri vhareili vha dzi thekhisi vha tea u ṱuwa na zwiḽiwa zwine zwo bikiwa hayani uri vha kone uḽa uri ḽitshi sala ḽi tshikovhela vha vha vha songo fhedza tshelede ine vha kho tea ui shumisa zwiṅwe.

Ezwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nṋe athi zwi funi naluthihi, ngauri muthu arali ndi kho a kho vhona uri o lenga hune a kho toya uya hone ndi vhona uri u tea u tenda uri uḓo swika o lenga u fhirisa uri a vhudze mureili wa thekhisi uri a gidimese muthu arali a khou shavha u lenga u tea u ṱavhanya u bva uri a ṋamele thekhisi dzine dzo novha phanḓa hu itela uri riṋe vhaṅwe ri pfhe ro tsireledzea musi ri badani.

Nṋe ndi muthu kha vhaṅwe vhane athi athu ḓi wana ndi tshi khou vha na etsho tshenzhemo musi ndi tshi khoya mushumoni kana ndi khou ya huṅwe fhethu, uri ndi ḓi wane ndi tshi kho lindela thekhisi hune ndabva hone thekhisi dzi dzula dzi badani a si tsini na thekhisi rank zwine zwa sala zwi tshi kho ita uri ndi vhe na tshenzhemo tshavhuḓi ngauri hoṱhe hune nda ya ndi wana thekhisi nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda kho ṱoḓa i songo thoma ya ya rinkini.

Ezwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nṋe athi athu ṱangana nazwo fhedziha ndi vhona uri vhashumi a vha tei utou lindela thekhisi yo ya mushumoni musi yo paka afho thekhisi rank hu itela uri vha kone u vha na tshenzhemo tshavhuḓi fhedziha sa izwi nṋe ndi sathu ṱangana nazwo ndi vhona uri vhathu vha nga khwiṋifhadza fhedzi nṋe athina zwine nda nga amba nga hazwo ngauri hune nda dzula hone thekhisi dzi dzula dzi hone badani hoṱhe nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.